Ezemidlalo zidlala indima enkulu kuphuhliso njengeOlympics nee-world cup. Inani elikhulu labatyeleli basekhaya nabaphesheya bahlala kwiihotele, batye nakwiindawo zokutyela kwaye bathenga iimveliso zendawo. Ngaloo ndlela baphuhlisa kwiziko nakubathengisi.

Ezemidlalo ziphuhlisa ulutsha ngeendlela ezahlukeneyo. Xa kusiziwa kuthintelo lolwaphulomthetho ulutsha alufumani ixesha lokuba lizulazule lukhangela into elungayaziyo ezitratweni, ixesha elininzi liluchitha kwibala lezemidlalo bezilolonga kwaye elinye ixesha elininzi balichitha ngokudlala imidlalo yokhuphiswano.

Ezemidlalo ziluhlakulela ngolu hlobo kulutsha ngokubanzi kuba xa ulutsha luzibandakanye nezemidlalo, uyakwazi omnye wabo achongwe abe ngukapteyini welo qela. Ngaloo ndlela uyalolongwa aqeqeshwe ukuba akwazi ukuphatha abalingani bakhe adlala nabo.

Iintlobo zemidlalo ezikhuthaza intsebenziswano nomanyano yibhola ekhatywayo, i-volleyball, irabhi, i-basketball, i-relay race, i-hockey ne-netball.

Ukugxila kwiincwadi zakho kokona kubalulekileyo. Xa ukwibanga leshumi elinanye kulapho ukufuphi khona ekuphumeni esikolweni. Njengoko ke kufanele ukuba ugxile kwiincwadi zakho ukuze uzophumelela ibanga elo ukulo.

Ezemidlalo ziluncedo ekukhuseleni ulutsha kulwaphulomthetho ngezi zizathu. Xa umntwana echitha ixesha lakhe ngokuzilolongela imidlalo akabi nalo kuphi ixesha lokwenza izinto ezaphula umthetho kuba kaloku lonke ixesha lakhe ulichitha ezilolonga okanye ulichitha ebaleni edlala. Ngaloo ndlela ke akabi nalo ixesha lokwaphula umthetho.

Xa umntwana oyintombazana edlala ibhola yomnyazi kulula ukuba enze abahlobo nabo ntanga bakhe adlala nabo. Kubalulekile ukuba nabahlobo nabantu odlala nabo ibhola ukuze nibe nonxibelelwano nemvano xa nisemdlalweni nidlala, nikwazi ukuthetha thethana ukuba singadlala njani ukuze siwine.

Iqela lomdlalo eMzantsi Afrika eliphumelela iimbasa zegolide ngaphezu kwamanye liqela lerabhi.

Kwimidlalo eseMzantsi Afrika intshatsheli yezemidlalo endicinga ukuba ingumzekelo omhle kubantwana abangamantombazana anamhlanje nguDesiree ongumqeshi weqela lebhola labangamantombazana. Ulithwele eli qela waliqeqesha, ngoku seliphambili lihamba phambili.

Ewe ndicinga ukuba le midlalo idlala indima ekomelezeni ubudlelwane beentsapho. Kulapho kuhlekwa konwatywe khona xa kudlalwa le midlalo. Kulapho kubaliselwana khona ngamabali akudala, kukhunjuzwane ngendlela ekwakukhulwa ngayo.